Hayi mina ngokuya ngami nabangathi intengo yepetroli ikhuphuka qobe veke hayi nangabe ngiya emberegweni so bengiyokuberegisa iinthuthi zomphakathi ngombana zona nangembala bekuyobangcono nakuza kwezeemali ngombana ukuthenga ipetroli qobe veke bengeke kulunge. Manje umuntu nakaberegisa amateksi bekubangcono khulu ngombana amateksi akabizi khulu njalo. Manje ukuberegisa ikoloyakho namkha imoderakho mihla namalanga lokho ukuyokufuna ipetroli enengi. Manje ngiyazi nangiyokukhwela amateksi kuyobangcono khulu nami ngizokukghona ukuthi ngonge imali ngombana ipetroli iyadura vele.

I-Bolt elungele ukuthutha abantu kufanele isebujameni obuhle tle. Kufanele kube yikoloyi esemthethweni enomthelo begodu kube yikoloyi ephephileko enamavili asemthethweni nekoloyi leyo ngokwayo kube yikoloyi ukuthi iphephile yoke into irerhe. Nangithi yoke into irerhe ngikhuluma ngokuthi i-engine irerhe, amafesidere irerhe, amafesidere ayakghona kuvuleka nanoma kunini neminyango ivuleke kuhle nayo ikoloyi leyo ibe sesimeni esirerhe sokuthi akusiyikoloyi ukuthi ezokufuneka ukuthi iphutjhwe ngaphambi kokuthi start ikghone ukukhamba kuyafuneka ukuthi kube yikoloyi evikelekileko e-right ukuthi ingakhamba endleleni umuntu afike lana ayakhona.

Imiphakathi izokuzuza okunengi zamavakatjhi neenkhwelo ngendlela yokuthi la indawo le la kuvakatjhele khona abavakatjhi kuzokufuneka iindawo zokulala la abavakatjhi bazokulala khona begodu nabaleleko njalo siyazi ukuthi bazokufuna okuya ngethunjeni ukudla. Bazokufuna ukudla ekuseni semini nebusuku. Lokho kuyokwenza ukuthi amathuba womberego abekhona ngendlela yokuthi kuzokufuneka abantu azokupheka. Abanye baphinde bahlwengise amagumbi ezobe balala kiwo iimvakatjhezi. Kwezeenthuthi nakho izokukhuphuka umnotho wezeenthuthi ngombana abantwaba bazokufuna abantu abazobathutha kusuka endaweni yinye ukuya kwenye ngombana bazokukhamba koke nje bafuna ukubona iindawo ezihlukahlukeneko. Lokho kokwenza ukuthi umnotho wendawo ukhuphuke namathuba womsebenzi abekhona.